Mina kimi into engayisho ukuthi ngiyayicabanga njengoba ngumshayeli weloli ethutha izimpahla ezweni lonke, ngingasho ukuthi ukuphepha into ebalulekile kakhulu, ifestera lami angeke ngilivule nanoma kanjani. Into efika ezofika kucala engcondweni yami ukuthi ngicabangele ukuphepha kwami, ngiphinde futhi ifestera ngilivule uma ngifika kubantu laba abasuke bathatha imali ukuze uzokhona ukuthi uye ngale kwenye indawo, phecelezi kuma-tollgate. Ngasho ukuthi into engingafika emcondweni wami leyo ukuthi ngicabangele ukwephepha kwami, kanti futhi enye into ngingathathi muntu engizobe ngimubona endleleni nanoma angadinga usizo kanjani ngoba abantu abathembakalanga kakhulu. Uzothi umuntu uyamunceda kanti yena ufuna ukukuyenza into embi.

Ngasho ukuthi ikhona amaloli athatha isikhathi ngoba endleleni uhlangabezana nezinto eziningi kakhulu, nawe ongacabanganga njengomshayeli weloli ukuthi ungahlangabezana nazo maybe kunento ebizwa ukuthi i-roadblock. Uthi uyahamba endleleni udibane ne-roadblock bakumise kuzomele ukuthi ume, nayo lento leyo iyasithatha isikhathi uma besesha noma ngaso ukuthi ume endleleni kuvele i-accident kumele babe nendlela abazonibonisa ukuthi indlela e-right ekumele nihambe ngayo yiphi. Ziningi izinto engazibala ziningi kakhulu ezingayenza ukuthi umuntu oshayisa iloli athathe isikhathi eside kunalokho okulindeleki ziningi kakhulu.

Mina ngokwami indlela engayenza ngayo ukuthi ngithuthukise isikhathi sokuthutha kwezimpahla zikaloliwe, mina into engayiyenza ukulungiselela imizila ukuthi ngicinisekise ukuthi uma ngihamba ngendaweni ngihamba ngesikhathi esifanelekile. Kanti futhi nalapho angidingi izinto noma abantu abazongiphazamisa uma ngihamba endleleni futhi ngigade indawo noma indlela la engiyakuyo, ngenze futhi isiciniseko sokuthi yonke into engizobe ngiyidinga endleleni ukudla, into yokuphuza ikhona khona la eduzane. Ngoba nazo lezo zinto ezincane ziyakubambezelela kakhulu noma ungathola kuthi lapha endaweni ofuna ukuya kuyo kugcwele kunabantu so, iyasidla isikhathi nayo leyo nto leyo ngokwayo iyodwa.

Mina into ebengayiyenza bengayenza ukuthi ngaphambi kokuthi abololiwe bahambe senze isiciniseko sokuthi ba-right, bangahamba endleleni kanti futhi nabashayeli ukuthi kumele ukuthi bathenge izinto ngaphambi kokuthi bahambe ukuze bagame indaba yokuthi balibele bahlika bayothenga into eyasathunjini. So, kubalulekile ukuthi nabo ubafundise kakhulu ngokuphepha endleleni, ngoba kwesinye isikhathi abantu abashayela iyimoto lezi ezinkulu ezihamba emgwacweni kuba yizo engasho ukuthi bazigade kakhulu, ngoba basuke befuna ukuzibamba bangazi ukuthi ziphethe impahla enjani ngemumva kwabo. So, kubaluleke kakhulu ukuthi nabo bafundiswe ngezinto ezinjalo ukuthi uyenza njani uma kunjalo.

Mina ngokubona kwami ngibona ngathi zihlala zinjalo alukho ushintsho engilibonayo noma alukho ushintsho eliyenzakalayo oluba khona, so ngokubona kwami ayi, zihlala zinjalo nanoma kungangena maphi ama-trend kodwa zona nje akubi noshintsho oluyenzakalayo kuzo. Zihlala ngale ndlela le abantu abaningi ngingasho ukuthi bayazi ngayo noma sonke njengabantu baseyindaweni ezahlukahlukene esiyazi ngayo, so kungajabulisa kakhulu ukuthi kube noshintsho kuzo, kube nendlela abangayiyenza nabo, ya.